Ina ndzi nga teka a munhu wo huma eka ndhavuko wo hambana na wa mina eka ndhavuko wa Xitsonga ndzi nga suka ndzi ya teka a munhu wa ndhavuko wa xiZulu hileswaku va xizulu va xixima swinene ku tlula va Xitsonga naswona va yi tiva milawu yo va ku tekana na munhu naswona va xixima vavanuna va vona.

Loko a ndzi kota ku dizayina swiambalo swa manguva lawa swa mucato a ndzi ta swi endla swi saseka hi ndlela yo hlamarisa swinene a ndzi ta swi endla a ndzi ta endla leswaku swi hambana na leswi vanhu va toloveleke swona a ndzi ta endla mavonelo mantshwa eka swimbalo swa micato ya Xitsonga ku ya hi ndhavuko wa kona a ndzi ta endla swiambalo swa mucato wa Xitsonga swi languteka swi sasekile ku tlula swimbalo swa ndhavuko swa mindhavuko leyi n'wanyana.

Swipfuno na mitlhontlho ya ku hanya endyangwini lowu nga na switukulwana swo tala swi endla leswaku ndyangu wu kula wu ya emahlweni naswona swi endla leswaku a ndyangu wu wu ntlhanu va ndlandlamuxo ku ya emahlweni ku ya hi hi minkarhi na malembe na malembe na malembe lama ha taka leswaku a family yi va ya ha ri koho naswona swi lehisa vutomi bya ndyangu wolowo leswaku vanhu va kona va tala hi ntalo.

Ndzi ehleketa onge xitatimende lexi xi tiyisile hakunene i ntiyiso vavasati va antswa hi nhlayiso wa vana ku tlula vavanuna hileswaku vavanuna vo tala a va tivi kumbe a va na vutivi byo tiva ku hlayisa vana ni leswi lavekaka eka vana loko va ha kula ku tlula vaxisati vaxisati hi vona va nga na vutivi lebyikulu byo kurisa vana leswi endlaka leswaku namuntlha etikweni hi va na ndlandlamuko hi tele hikokwalaho ka ku hlayisiwa na vutivi bya vaxisati eka nhlayiso wa vana loko va ha kula.

Ndzi nga boxa leswaku xana wa swi tiva leswaku Yesu i mani xana naswona ndzi nga boxa leswaku wa swi tiva kumbe wa xi tiva xivangelo xo va a tikuma wa ha hlayisekile namuntlha kumbe wa xi tiva xivangelo lexi a xi xi endlaka leswaku a ti kuma wa ha hanya eka siku ra namuntlha xana naswona ndzi nga n'wi vutisa leswaku u ponisiwile xana ke naswona wa swi lava ku ta ka Yesu tanihi hosi na muponisi wa vutomi bya yena.

Xivangelo xo va n'wana a kota ku tshama endlwini ku ya hi ndhavuko loko wa ha ku velekiwa hileswaku loko wa ha ri ntsongo u fanerile ku tshama endlwini hileswaku u fanerile ku hefemula moya wo ringanela yena ku ya hi tin'hweti letiya ta yena to beburiwa naswona wa ha ri ntsongo ku va a huma e handle hileswaku a nga a nga kumeka a vabya no va van'wanyana loko va n'wi khomakhoma swi ta vanga leswaku a vabya ku ya hi ndhavuko wa Xitsonga.

Ndzi nga biha leyi kucetelaka leswaku vana va kula va nga xiximi hileswaku swi va swi sukela ku ya hi mindyangu ya vona leswaku endyangwini lavakulu va hanyisa ku yini hi swona leswi endlaka leswaku vana va kula va nga xiximi naswona swi ya hileswaku vana va kula na vana van'wanyana va njhani naswona kumbe va kula emindyangwini ya njhani vatswari kumbe lavakulu ekaya va hanyisa ku yini ku va n'wana a tikuma a nga xiximi swi va swi sukela eka ndyangwini wo karhi.

Vutisa leswaku vona loko va ha kula ikhonomi a yi ri njhani xana naswona a xin'wanyana xivutiso a ndzi ta n'wi vutisa leswaku vantshwa va manguva lawa vafana na vantshwa va manguva wa nkarhi wa vona loko wa ha kula na.

Emindyangwini vavasati va tshikeleriwa ku tlula vavanuna hileswaku vavasati va languterile va langutisiwile hi ndlela ya leswaku hi vona va faneleke va tirha mi va dyondza ku tirha mintirho ya le ndyangwini leswaku va ta kota ku hlayisa mindyangu ya vona loko se va tekiwile.

Ku tekiwa va ambala vatekiwa va ambala a rhoko ra muchato ra micato ra xintu leri endliweke hi tinjhovo tin'wani ta Xitsonga leti rapres leti ti kombisaka a ndhavuko wa xitsonga vateki na vona va ambala masudi ya ndhavuko lama ma kombisaka ndhavuko wa xitsonga.

Tsundzuka swinene hikuva a layeni leyi a yi boheki ku vuriwa tani na vaxinuna na vona va nga va nga nghena e khichini va pfuna vaxisati hileswaku va kona van'wani vavanuna lava kotaka ku sweka ku tlula vaxisati leswi swi nga vuriwa hi ndlela leyi vaxisati na va xinuna va kumeka e khichini.

Google ndzi nga n'wi byela leswaku akatinga timanga loko a heta a heta akatinga mpupu naswona a xava chukele naswona loko a heta a kuma musi wo kandza na tshuri loko a hetile a swi hlanganisa a hlanganisa timanga to katingiwa na mpupu yo katingiwa na chukele na swimunywana switsongo a heta a swi kandza a swi kandza leswi nga ta lava matimba ya yena loko swi wupfile swi ta swi ta tikomba swi ta endla khala ya buraweni.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge vana a va ta va yisa eka xikolo lexi hileswaku vanhwanyana va masiku lawa a va dyondzekanga naswona va tiyela ku tshembela eka vana eka vavanuna leswaku va ta va hlayisa a va lavi xikolo va tshikela xikolo va famba va lava vukati.

Hi leswaku swakudya leswi loko swi ta eka micato ya Xitsonga swi lulamisela kumbe ku kombisa vanhu leswaku micatu leyi i ya i ya swakudya leswi nga swa xintu naswona hileswaku tihove ti nandzika swinene naswona ti rhandza hi wun'wana wa hi wun'wana na un'wana lweyi a nga Mutsonga.

Manana ndzi kombela ku mi hlohlotela leswaku mi ndzi nyita buku leyi ndzi ta yi hlayisa swinene ndzi ta endla leswaku yi tshama yi ri na mina naswona yi ta ndzi pfuna swinene leswaku ndzi dyondza ku ti swekela mina hi wexe ndzi ndza ndzi nga tshembeli eka wansati ndzi dyondza ku ti endlela swilo xa mina ndzi ri wexe.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa hina hileswaku wu hlamusela kumbe ku kombisa laha hi humaka kona kumbe laha hi tumbulukeke kona naswona ku kombisa leswaku vakokwana va hina a ku ri vanhu va njhani naswona hi huma kwihi.

A ndzi nge pfumeli swinene a ndzi nge pfumeli hileswaku ku ya hi bibele ndhavuko na Vukreste ku na laha swi hlanganaka kona ndza pfumela kambe ndhavuko wu tareliriwe hi swirho kumbe swilo swa tin'anga kumbe swa vuloyi swinene kambe eka Vukreste hi laha hi khongelaka kona naswona eka Vukreste ku ya hi bibele Yeso i ri yena a nga lavi ku kanganyisiwa kumbe ku hlanganisiwa na swin'wanyana swa vukhongeriwa i lava ku va wexe etimbilwini ta hina.

Ndzi nga vula leswaku eka munghana wa mina ndzi kombela leswaku vavasati va mbala swibelana vavanuna va ambala xintu eka tisudi ta vona eka nkhuvo lowu leswaku hi kombisa Vutsonga kumbe ndhavuko wa hina.

Hi ku ya hi vutivi bya mina loko ndza ha dyondza ndzi dyondzile leswaku Vukreste byi nghenisiwile kumbe byi tisiwile hi Yeso Kreste loyi a nga hi fela exihambanweni eAfrika-Dzonga naswona vanhu vantima kumbe eAfrika a va nga tivi hi ta hi ta Vukreste Vukreste byi nghenisewile ngopfungopfu hi va hi vanhu va xilungu kumbe vanhu vo tshuka.

Ina ku lovola swa ha ri na nkoka swinene hikuva swi endla leswaku mindyangu yi kota ku yisa vana va yona va xisati emindyangwini laha va nga ta kota ku ku kurisa ya vona mindyangu laha va nga ta kota ku kuma nuna va dyondza ku tiyimela hi va xivonele tanihi wansati wansati wa ku tiya.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona ndzi nga va nyika leswaku va nga lahlekeriwi hi tshemba etimbilwini kumbe emiehleketweni ya vona va nga ha n'wu kuma nuna un'wanyana lweyi a nga pfala a nga pfala a xiyimo lexi va nga na xona etimbilwini kumbe xirilo lexi va nga na xona etimbilwini ta vona naswona va nga kuma nuna wu ku va wa ku va hlayisa ku ya mahlweni.

A ndzi ta mi hlamisela hi ndlela leyi ndzi ku n'wananga a nkoka wa mavito ya swivongo wu na nkoka swinene hileswaku u kombisa va xikhale ku ya hi ndyangu wa ka n'wina naswona u kombisa hina hi nga vakulu eka wena leswaku hi huma kwihi naswona loko u endla swo biha swi pfala vumunhu bya ndyangu wa ka hina hinkwenu kambe loko u endla swona u hi endla hinkwenu hi va vanhu lavanene eka van'wana.

Hi ku vona ka mina ndzi vona swi ri na nkoka swinene ku va ku va na ku averiwa loku ringanaka exikarhi ka vavanuna na vavasati eka swivandla swa va varhangeri hikuva hi xitalo vanhu va ntima va pfumela leswaku vavanuna hi vona va kotaka ku rhangela ku tlula vaxisati kambe hi rin'wanyana rito na vona vaxisati va swi kota ku va varhangeri va swivandla ku ri fana na vona va vaxinuna.

Tiyindlu ta Matsonga ta ndhavuko ti vuriwa vito leri va ngo i ndhumba, naswona i ti i tiyindlu ta rhandavula swinene leti sasekeke mina ndzi nga tshama eka tona hikuva ta ndzi tsakisa swinene naswona ti sasekile.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka swinene i DJ Maphorisa leswi swi endlaka ndzi yi rhandza hileswaku tinghoma ta yona ta yena ti endla leswaku ndzi chaveleleka emoyeni nakona ta ndzi cinisa swinene.

Milawu leyi ndzi yi tivaka ya rixaka ra ka hina loko ku loviwile hileswaku ku fanekele eswirhapeni ku nga biwi pongo naswona a ku mbariwi tikepisi kumbe swiqhoko leswaku hi ku faneriwile ku kombisiwa ku xixima eka mufi.

A ndzi ta katsa swakudya swa xintu, swakudya leswi akaka miri swin'wanyana leswi a ndzi ta swi katsa i timanga, tindluwa, tinyawa hikuva swakudya leswi swi aka miri naswona swi lulamile leswaku swi nga dyiwa hi wun'wana na wun'wanyana.

Hi leswaku ndzawulo ya dyondzo yi fanekele yi langutisa leswaku swikolo na swin'wana na swin'wanyana leswi nga le endhawini ya Afrika-Dzonga swi na muxaka wini wa ndhavuko naswona ku fanerile ku landzeleriwa minawu kumbe eya leswi ku nga minawu ya ya ndhavuko wo karhi wolowo ku fanerile ku mbariwa ku kota ku xiximiwa ndhavuko.

E-e wa mina n'wana ndzi nga n'wi yisi eka swikolo leswi nga na tindzimi to hambanahambana hikuva na yena u ta u ta hetelela a vulavula swilo swa ku mina mutswari wa mina, mutswari wa yena ndzi nga n'wu twi leswaku u vulavula swa ku yini na mina.

Vakokwana na lavakulu ekaya ndzi kombela leswaku mi ndzi pfumelela leswaku ndzi tisa va kereke laha ekaya leswaku va ta hi khongelela tani hi ri hinkwenu hi ri ndyangu hileswaku hi ta kota ku dyondza leswaku hi ka hakunene Yeso Kreste i hi ferile exihamban'weni.

Mintirho yo tala leyi endliwaka hi vavanuna emakaya i ku byala mabulomu na ku cela magoji.

Eyi mina swi nga ndzi hlundzukisa swinene a ndzi lavi ku hemba swi nga ndzi hlundzukile swinene, hileswaku a ndzi swi rhandzi ku tekeriwa ehansi futhi xingopfungopfu loko swi ta eka tindzimana tin'wani.

Loko un'wana a humaka eka ndhavuko un'wana a endzela ekaya ra mina ndzi nga n'wi swekela swakudya swa xintu swa ndhavuko wa hina, leswaku na yena a ta kota ku dyondza leswaku swakudya swa ndhavuko wa hina swi njhani.

Hi leswaku vuhlalu lebyi ambariwaka bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na mucato, hileswaku swi mbariwa hi ntsako naswona ku kombisa leswaku munhu wo karhi i wela eka ndhavuko wini, kambe leswi mbaliwaka hi tin'anga swi kombisa leswaku munhu loyi u thwasile naswona u tirha hi vanhu va le hansi.

Vavanuna va le tingomeni va dya swakudya swa ku swekiwa hi va van'wanyana vavanuna naswona swakudya leswi va dyaka swona swi kala munyu.

A nkoka wa vuyimbeleri eka ndhavuko wa Vatsonga hileswaku swi pfuna leswaku vanhu va kota ku xiyaxiya na ku lemukisa a nkoka wa ndhavuko wa vona na risimu ra Vatsonga.

Dyondzo leyi ndzi yi kumeke eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga hileswaku ndzi dyondza milawu leyi ndzi faneleke ndzi yi landzelela tanihi Mutsonga wa xiviri.

Loko ndzi xanisiwa hi wun'wanyana emugangeni wa ka hina ndzi nga ya manguvala nandzu lowu eka ndhuna hileswaku ndhuna hi yona yi langutisaka swilo leswi humelelaka emugangeni.

Va fanerile ku landzelela milawu ya leswaku a va fanelanga va tshama eswitulwini naswona va fanerile ku mbala swa ntima, ku kombisa leswaku va loveriwile hi varhandziwa va vona.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanerile ku mbala tinjhovo ta Xitsonga leti ti kombisaka a ndhavuko wa Vatsonga wa vona.

Leswi swi endla hi ku pfumaleka leswi lavekaka ku endla tirhesiphi naswona lava va endlaka eka inthanete i vanhu lava nga swi dyondzela swinene ku sweka ku tlula lava swekaka emakaya.